Izingxoxo zamalobolo zibalulekile ngoba zisuke yihlanganisa imindeni emibili, la okusuke khona kuzokwakhiwa ubuhlobo obusha ngoba sisuke sihlanganisa abantu bakwesinye isibongo nabantu bakwesinye isibongo. Futhi-ke amalobolo abalulekile ngoba ayindlela yokutshengisa uthando nokuthi lowo muntu umhlonipha kangakanani, uzimisele kangakanani ngaye futhi uy'misele kangakanani ukwakha umuzi naye.

Imithandazo eyenziwayo uma ngave kuzalwe umntwana noma ezonikezwa igama, owokuthi uNkulunkulu amvikele ngaso sonke isikhathi, amvikele emoyeni emibi. Ubalulekile-ke lo mthandazo ngoba wonke umuntu kumele avikeleke emoyeni emibi ngoba idlangile kangaka ezweni lethu. Negama, ukunikwa igama elisuke liqondene nale nto abazali bakhe abafisa ukuthi abe iyona. Lo mkhuba, imikhuba emihle kakhulu ngoba-ke ngaphandle kwayo ngabe asikho sonke. Noma-ke kungabe sikhona but nje according to i-culture nje into ebalulekile ngoba uma ungenalo igama, sizokubiza ngani? Sizokubiza ngo lo.

Cha mina angikuboni kushintshile, kodwa-ke esikhathini samanje sewuthola ukuthi umfazi useyakwazi ukuthi naye aye kosebenza. Kodwa-ke noma esebenza enjalo usaklina endlini, usanakekela abantwana, usapheka, kanti umkhwenyana yena futhi-ke usaletha imali nje emakhaya. Yize noma-ke uthola kweminye imizi belekelelana but mina la engisabone khona, ngibone nje kungakashintshi nje kusayifanela.

Ngingathanda ukufunda ngamasiko kwalolo kholo ngikwazi ukuthi kulolo kholo benzenjani, bathandaza kanjani uma kuwukuthi limayelana nomthandazo, bagida kanjani uma begida, bajabula kanjani uma bejabule, kwakwenzenjani kuze kuba khona amaholidi lawa asuke ekhona, okanye lolo suku lolo abasuke beligubha ngaleso sikhathi. Yini eyadalela ukuthi kuze kufinyelele ekuthenini kwenziwe leyo nto esuke yenziwa, kwakutheni kuze kwenziwa leyo nto?

Ngike ngalandela ifashini eminyakeni emibili eyadlula, ngathola ukuthi ukulandela ifashini kuyinto emosha imali futhi engekho yinhle ngoba iyafika ifashini iphinde idlule. Ngifunde ukuthi ukuthanda izinto akukho right futhi-ke kuyayimosha imali.

Ukususa umfana from ebufaneni umyise ebudodeni kuyasiza ukuthi aqine, azi ukuthi indoda iy'phatha kanjani futhi ibaphatha kanjani nabanye abantu nabantu besifazane. Kuyasiza kakhulu lokho emphakathini ngoba kuyavikeleleka izingane, ikakhulukazi ezingamantombazane, nawo wonke nje umphakathi ngoba indoda kahle kahle kumele ivikele wonke umuntu.